Ke letsatsi le ke ka sekeng ka le lebala mo botshelong jwa me. Ke ne ke itumetse thata mme gone foo go na le letshogonyana ka fa gare. Ke ne ke tswa mo Gauteng ke ya kwa Kwa Zulu-Natal.

Toro ya me e setseng jaanong ya go palama sefofane ke go se palama go tswa ka Aforika Borwa go ya kwa mafatsheng a kwa moseja. Ka ke setse ke palame se se neng sa felela fela mo Aforika Borwa. Mo nakong ya gone jaanong ga ke sa tlhole ke na le letshogo la go palama sefofane.

O tshwanetse go netefatsa gore o na le paseporoto ka a batla go tswa ka naga ya Aforika Borwa a batlang go ya kwa Nigeria. Mme ebile o tshwanetse go netefatsa gore o reka ticket-e ya sefofane mo nakong, a tshware le dithoto tse di maleba tse di ka sekeng tsa mo thibela gore a fete kwa boemelafofane jwa naga ya rona ga mmogo le ya kwa Nigeria, kwa a tlabong a fofela kwa teng.

Kakanyo ya tiriso ya dibese mo toropong ke kakanyo e e ntle thata ka dibese tlhwatlhwa ya tsona e le kwa tlase, mme ebile di fitlhe sa batho mo nakong ko ditirong. Bothata fela bo ke nang le bona ka dibese tse ke gore di na le go ema fela mo magareng ga tsela, go sa itsege gore bothata jwa tsona ke eng, mme ebile thuso e tsaya nako gore e le fitlhelele.

Mo nakong e ntsi fa o batla go tlatsa madi mo karateng eno, e botlhale. Ba go bolelela gore metšhini ga e dire mme ebile karata tse tse di botlhale tse di tseneng tse, di amega bonolo. O tshwanetse go nna o e beile mo polekeng e e bolokesegileng ka dinako tsotlhe.

Go nna mokgweetsi yo o siameng wa bese go tlhoka bokgoni jo bo farologaneng. Go akaretsa go kgweetsa ka manontlhotlho le go dirisana le batho, go kgweetsa ka pabalesego, go tlhokomela melao ya tsela, go tlhomamisa gore o bolokile lebelo le le siameng mme ebile gape go tlhokomela bese e nne phepa. Mo maitemogelong go kgweetsa ga tsela ka tsela e e siameng le go tlhokomela tirisano mo tseleng go thusa go fokotsa go tshoga le kgatelelo ya maikutlo.

Ke dikotsi di le dintsi tse di ka diregang fa go na le seteraeke mme dikotsi tseo di tlholega thata fa e le gore seteraeke se feleletsa se tswa mo taolong. Dikotsi tse di tshwana le dikotsi tsa go ka gobala ga batho kgotsa dikoloi ga mmogo le mafelo. Batho ba amega thata fa badiredi ba dibese ba tsena mo leetong la seteraeke ka gonne ga ba kgone go fitlhelela kwa ditirong mme ebile ditsela di tloga di kwetswe.

Dibese di logetswe go tsamaya ka nako ka mabaka a le mantsi a a botlhokwa. Go rulaganya ga matshelo a bapalami, go thibela go kokonelana ga dibese le go ikaegela, le go nna le tsamaiso e e siameng. Fa bese e ka nkema ka dinao, ke ka lekola mananeo a thekenoloji go itebaganya le ba khamphane ya bese kgotsa ke ka emela e e latelang.

Mo nakong e e fitileng ke kile ka siiwa ke bese ka ntlha ya go tsoga thari. Lebaka le le dirileng gore ke tsoge thari ke gonne mo letsatsi le le fetileng ga ke a ka ka isa marapo go beng mo nakong, mme ebile ka lebala le go baakanya alarm-o go ntsosa ka nako.